Abasebenzi basefama kubalulekile uba bayifumane imfundo esesikweni kuba loo nto incedisana nabo ukuze bakwazi ukumelana nezinye iingxaki abazawujongana nazo kuloo fama. Ngaphandle koqeqesho emsebenzini nemfundo ingekho ngeke bakwazi ukuphumelela. Yiloo nto kubalulekile ukuba bafundiswe ukuze bamelane nayo yonke iingxaki abajongene nayo kuloo fama.

Ukhuseleko lwabasebenzi ezifama lubalulekile nokufumana umvuzo babhatalwe ngokufanelekileyo. Loo nto ingabenza bakhuthale, bakwazi ukuwenza umsebenzi ngothando nangokuzinikela. Kubalulekile kumqashi nabantu abamsebenzelayo ukuba kube nobudlelwane ukuze kusetyenziswana kakuhle. Izikhalazo zabo ziviwe xa benento abafuna ukuyithetha nomqashi nemeko abaphila phantsi kwayo ibe noko yimeko efikelelekayo.

Kwezinye iindawo abantu abayifumani le mali ngenxa yokuba imihlaba yabo ithathiwe kwaye eminye ilawulwa ziinkosi zabo. Igcine loo loo mali ingasafikeli kubanikazi bayo ngenxa yorhwaphilizo olukhoyo. Kungangcono ukuba urhulumente anganendlela elungiselelweyo ukuze ifikelele ebantwini bonke abakwaziyo ukuba bakwazi ukuba nenxaxheba yokufumana loo mali ngemihlaba yabo.

Uguquko lwemozulu lwenza ukuba izityalo zingasakhuli ngendlela ekufanele ukuba zikhula ngayo. Kwaye loo nto yenza zingabi kumgangatho ophezulu, zinqongophale yaye loo nto iye ichaphazele amashishini ezolimo.

Njengomfama ndiye ndathenga iyeza elibulala izinambuzane yaye elikhuselekileyo nakwizityalo naseluntwini olutya ezo zityalo ngoba linee-chemicals ezingenabungozi.

Njengomlimi kubalulekile ukuba nendawo yokugcina isivuno kuba noba sele uvunile yaye uthengisa kodwa isivuno asithengwa siphele ngasuku lunye. Kwaye kuye kufuneke ukuba ube nendawo apho uzogcina khona esinye isivuno sihlale sisemgangathweni ophezulu ixesha elide. Kwaye sifumaneke nasebusika xa sele kungasalinywa. Yaye loo nto yenza kunganqongophali ukutya kwesivuno ngamaxesha obunzima okanye ebusika.

Isityalo i-sunflower esibizwa ngokuba kujongilanga sibaluleke kakhulu kuba imbewu yaso isetyenziswa ezintweni ezininzi ezinjengokubhaka okanye zomiswe zityiwe njenge-snacks kuba sinee-proteins. Kwaye esi sityalo siphinde sivelise namafutha esiwasebenzisa mihla yonke ekutyeni nakwizinto zokuthambisa.

Njengomfama onemfuyo kubalulekile ukugonywa kwemfuyo kuba loo nto inciphisa izifo nezigulo ezithile emfuyweni. Kwaye ziyanda zibe sempilweni izilwanyana ezigonywayo. Yiyo loo nto kubalulekile ukuba isizini nesizini xa kutshintsha imozulu imfuyo igonywe ukulungiselelwa loo sizini ethile, ifika noko imfuyo ichumile kwaye isempilweni, ingangenwa zizifo ezithile engazifumana xa kutshintsha isizini.

Ukugcina isivuno ezinkonkxeni kubalulekile kakhulu kuba sihlala ixesha elide sisempilweni singamoshakali. Kwaye loo nto incedisa naxa sele kunqongophele ukutya kusetyenziswe oku kufakwe ezinkonkxeni. Kwaye kuphinde kuthengwe ngabantu xa sele kusebusika izityalo zinqongophele.

Xa ufuya iinkukhu uye ufumane amaqanda xa zizalela ose ngawathengisa okanye uwasebenzise ekhayeni. Yaye xa zisanda kakhulu uye ube nenyama yenkukhu eninzi ekhayeni ongayithengisa okanye ityiwe. Loo nto iye ixhase ishishini lakho lemfuyo yenkukhu ukuba landa kwaye liye phambili.

Iingenelo zokufuya iinkomo kukuba uye ufumane ubisi kuzo ongalithengisa okanye ukhiqize iimveliso ezifana netshizi, amasi kunye ubisi olungumgubo. Yaye uphinde ufumane nenyama ongayithengisa nayo, kwaye nofele lwenkomo oluye lusetyenziswe kwizinto ezininzi ezifana nee-furniture, impahla enxitywayo nakwezinye iimveliso ezisebenzisa ufele lwenkomo.

Ewe, ndingaba ngumfama wentsangu kuba intsangu iinengenelo ezininzi. Isetyenziswa kwiindawo ezininzi njengokwakha amayeza alapha izigulo ezininzi. Iphinde isetyenziswe kwimveliso yezinto zokuthambisa nasekunyangeni ulusu emzimbeni, kwaye iyathengwa kakhulu ngabantu abayitshayayo.

Ewe, ikhona into ayizuzayo urhulumente kwezi nkqubo zolimo azisekileyo ukuxhasa abalimi abasakhasayo kuba kuye kuvuleke amathuba emisebenzi. Kwaye kuba nemveliso ezininzi kwizityalo eziye zithengiswe kwizitolo ezinkulu ukuze urhulumente akwazi ukutsala imali yerhafu kuzo xa sele abathengi bezithenga. Kwaye urhulumente uzuza kakhulu kubasebenzi abaye bafumane umvuzo kwezo fama baqashwe kuzo kuba aphinde atsale imali yerhafu nakubo aphinde afumane nengxenye yemali eyenziwe ngabalimi xa bethengisile isivuno sabo.

Xa ukuqala ibhizinesi kubalulekile ukwazi inani labantu ozobaqasha kuba loo nto iye ikusebenzele ekuthenini na ukwazi ukulungiselela amandla ozoba nawo xa sele ufumana umvuzo kwibhizinesi yakho. Ukwazi ukuthi abasebenzi bakho ubabhatale okanye ubanike umvuzo ofanelekileyo.

Abazali bacinga ngolu hlobo kuba bebona isimo. Kuyenzeka abalimi bangabinawo umvuzo ngasizini ithile kuba izityalo zabo zimoshwe zizikhukhula ngenxa yotshintsho lwemozulu. Loo nto iye idale kungabikho umsebenzi kwaye kungabikho mali ingenayo kwishishini labo. Yiloo nto nabazali baye bayayijonge loo nto njengento eba ngunobangela yokuthi kungabikho msebenzi utheni na kwiifama.

Isivuno sam seeorenji siye sithengwe ziivenkile ezithengisa iifruthi okanye ukutya. Kwaye siphinde sithengiswe nangabantu abanamashishini anemveliso zokwenza izinto ngee-oranges enjenge-orange juice okanye imveliso zezinto zokuthambisa ezenziwa ngeorenji.

Ndingagcina iimbotyi ezinkonkxeni ukuze zihlale ixesha elide.

Kunemishini kule mihla yangoku ekwazi ukuxhela izilwanyana ngaxeshanye emarikeni ukunciphisa okanye ukonga ixesha elisetyenziswa ngabantu xa bexhela kwaye loo nto yenza umsebenzi ube lula nenyama ifumaneke kamsinya.